Dikgato tsa go kopa tshiamelo tsa UIF-e ke tse di latelang ya ntlha, ikwadise jaaka motsenyeledi wa UIF-e, ka mothapi wa gago kgotsa kwa tikwatikweng ya badiri. Ya bobedi, tlatsa foromo ya topotuelo ya UIF fa o sa bereke kgotsa o tshwanelega. Ya boraro, romela foromo le ditokomane tse di tlhokegang ID, bosupo jwa go tlhoka tiro kwa setheong sa badiri se se gaufi kgotsa mo inthaneteng ka weposaete ya UIF-e. Sa bone, emela gore tleleime ya gago e bereke mme dituelo di simolole. Sa botlhano latedisa fa go na le ditiego kgotsa mathata ka tleleime ya gago.

Fa meneelo ya gago ya UIF-e e se e duelwe, o tshwanetse go bua le mothapi wa gago pele go tlhalosa kgang sentle, fa ba sa e rarabolole o ka bega bothata kwa lefapheng la badiri kgotsa wa etela lefelo la badiri le le gaufi le wena go tlhatlhela ngongorego. Go botlhokwa go boloka ditlankana tsa gago tsa tuelo le bosupi bongwe le bongwe jwa tiro jaaka bosupi.

Ke ne ke tla bolelela tsala ya me gore go fokotsega ga boleng jwa koloi go raya gore boleng jwa koloi bo a fokotsega fa nako e ntse e tsamaya, segolobogolo mo dikoloing tse di dirisitsweng. Go botlhokwa go tlhola dingwaga tsa koloi, boemo jwa yone le hisetori ya yone ka gonne tseno di ama gore e tlhwatlhwa kgolo go le kana kang gone jaanong le mo isagong, go reka koloi e e tlhokometsweng sentle go ka thusa go fokotsa ditatlhegelo tse di bakwang ke go fokotsega ga boleng jwa koloi.

Go botlhokwa gore basadi ba itse ka dipoelo tsa pelegi tsa UIF gore ba kgone go kopa tshegetso ya matlole ka nako ya boimana le morago ga jone, seno se ba thusa go ikhutsa kwa tirong go tlhokomela ngwana wa bone kwa ntle ga go latlhegelwa ke madi a ba amogelang. Go itse ditshwanelo tsa bone go naya bo mme maatla a go rulaganya botoka le go fokotsa kgatelelo ya mogopolo mo nakong eno e e botlhokwa.

Go boloka madi mo account-ong e e nang le morokotso o o kwa godimo go thusa madi a gago go gola ka bonako ka ntlha ya dipoelo tse di kwa godimo. Mo babegadikganyeng ba ba ka tswang ba nna le letseno lo lo sa tlhomamang, e naya lefelo le le babalesegileng la go boloka madi a tshoganyetso le go bona madi a mangwe fa ba ntse ba bolokela ditlhokego tsa isago.

Ee, ke thusitse tsala e e neng e lwala ka go tlhalosa thulaganyo ya go dira kopo ya UIF-e sentle. Ke ne ka mo thusa ka go tlatsa diforomo tse di tlhokegang le go kokoanya ditokomane tsa botlhokwa tse di jaaka ID le setifikeiti sa gagwe sa kalafi, go tswa foo ke ne ke a mo kaela gore a romele kae tleleimi mme ka mo kgothaletsa gore a latelele ka metlha go fitlha dithuso di amogelwa.

Ee, ke kile ka kopa dipoelo tsa UIF-e pele. Thulaganyo eno e ne e tlhoka gore ke phute ditokomane tsotlhe tse ke di tlhokang mme ke di romele kwa lefelong la badiri. Go ne gwa tsaya nako gore claim-e e dirwe mme ka bopelotelele le go latedisiwa ka metlha ke ne ka kgona go bona kemonokeng e ke neng ke e tlhoka ka nako e e thata.